Ikambiso elula ngeyokuthi kube nama nama

Zibumbana ngokuthi lokha nakunomdlalo, abalandeli bahlangana boke ekundleni, kuthi lokha nasele kungasakhambi kuhle, bathome barhitjhane ngamagama. Iye, khona kuyabunjwana kuthi nakukhamba isikhathi kugcine sekurhitjhwana ngombana abanye abafuni

Bangavula iindawo lapho bazokufundisa abanye ngebholo, babuye godu bathome namabhizinisi.

Iye, ingoma le inawo amandla wokusenza bona sibumbane ngombana imidlalo ibumbanisa isitjhaba.

Iye, ukubanjelwa kwamaphaliswano wezemidlalo wephasi eSewula Afrika kuyayiletha ituthuko eenqhemeni begodu kubuye kulethe netuthuko emnothweni. Iinqhema zenarha nazo ziyathuthuka ngombana ziyakghona ukufunda kwezinye iinqhema bona kudlalwa njani.

Iye, iminyanya yeentjhabatjhaba iyawavula amathuba womsebenzi ngombana kuzokufika iimvakatjhi, kuthi lokha nazifikako ziyokulala emahotela. Babuye godu

Awa, umukghwa lowo awusekho. Isitjhaba sesibumbene.

Iye, abantu abadala abadlala imidlalo efana nebholo erarhwako endaweni yangekhethu bakhona. Bathi lokha nabadlalako, badlala imizuzu ematjhumi amahlanu begodu badlala kanye ngonyaka.

Ukuzibandakanya kwabo emidlalweni kuyasiza bona babe nemizimba enepilo begodu ikhona neminye imidlalo efuna bona abentazana bazibandakanye kiyo nabo, ukuze bazokukghona

Ibahlanganisa ngokuthi abantu abadala bayakghona ukufika batjele abatjha ngemidlalo loyo babuye babatjele nangomsusa yemidlalo loyo, indabuko yemidlalo

Lokha umdlali omutjha nakadlalako abona bona ikhona into ayenzako ngekundleni yezemidlalo begodu akwakwazela, uyakwazi bona abe nakho ukuzithemba ngombana abantu namtjhana abalandeli bakhe bayamthemba.

Umuntu angathola bona akadlalele kude notjwala namtjhana iindakamizwa. Afunde nangokuzilolonga begodu nangendlela ekumele aziphathe ngayo lokha nakafuna ukuba mdlali ophumeleleko.

Isiza ngokuthi imizimba yabantu ihlale iphilile.

Bengiyikutani emdlalweni womrabaraba.

Zemidlalo ziletha umehluko omkhulu emalingenisweni ngombana kunengi okuthuthukako, okufaka hlangana iinkundla zemidlalo neendawo zalapha abalandeli balala khona lokhanyana nabavane bezile bazokubukela imidlalo. Kuthi kusesenjalo kwakheke namathuba womsebenzi ngombana kuze

Ngingalikhuthaza ngokuthi, imidlalo izobabekela kude neendawo zokuqeda ukoma, nakunjalo kube khona abazokuthumba lokha nabeza ematatawini wezemidlalo, godu nalokha nabazozibandakanya.

Umzimba uhlala unepilo begodu ungakuvikela bona uzithole sele uphethwe kugula kwehliziyo ngombana

Iminyanya yeentjhabatjhaba ibadosa bayeza bafuna ukubona umnyanya leyo bona nesikopilo lendawo ezabe

Okufuze abeke imithetho yemidlalo yendabuko, babantu beSewula Afrika abaziyo ngayo imidlalo yendabuko.

Awa, akekho umdlali wemidlalo yendabuko engimaziko osele ayinjinga ngonobangela wemidlalo

Iye, imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ukukhuphukisa ingenisomali nokukhumbuza abantu ukuthi ikhona imidlalo ekhayidlalwa kadokha emandulo, ukwenzelela ukuthi nabezako ngakusasa bayazi imidlalo le, kube namaphaliswano waqobe mnyaka lapho kuzokudlalwa khona imidlalo

Umthetho womrabaraba ngewokuthi awuyithathi ikomo yomunye ungakambethi.

Iye, ngisekhe ngabathola abangani ngebanga lomsebenzi wokuzilibazisa. Ngibathole ngokuthi soke besithanda into le begodu bekumele sisuke endaweni yinye, sikhambe siye lapho senzela khona umsebenzi wokuzilibazisa begodu besifuna ukuthuthuka ngawo umsebenzi wokuzilibazisa. Ngakho besiza namaqhinga esingawasebenzisa bonanyana umsebenzi wethu uthuthuke, ngakusasa senze kangcono emsebenzini wethu esizilibazisa ngawo.

Ukuze abafundi bazokwazi ukuthi ikhona imidlalo yendabuko edabuka e-Afrika yokana. Imidlalo ekhayidlalwa bokhokho bethu begodu nekuyimidlalo ebulula, sazi nokuthi bebayidlala nakwenzenjani, kuthi othumbileko athole

Iye, umNyango wezemiDlalo nobuKghwari namaSiko kufuze awasekele ngemali amaphaliswano la ngombana zinengi iinkutani eziphumako emaphaliswaneni la begodu nabanye bangagcugcuzeleka bona bazithole sebahlangena namaphaliswano

Bangatjhugulula ngokuthi, kube nemidlalo edlalwako emphakathini leyo. Kuzakuthi nakunemidlalo bazokuba khona abazokuthanda ukuyidlala, ngalokho ngalokho imikhumbulo yalaba ebebazitjela ukuthi umdlalo akusiyinto engathathelwa ehloko nabo bangagcina bayithathele

Ukuzibandula ngefanelo nokuncama, ngikho okwenza bona umuntu abesezingeni lokuba hlangana nabanye

Ngekhethu kudlalwa umrabaraba.

Umsebenzi wokuzilibazisa, msebenzi owenza lokha nawuziphumuleleko kungekho okwenzako begodu kungaba msebenzi owuthandako godu kube likghono lakho othanda ukulithuthukisa lokha

Ingoma engiyikhumbulako ebeyivunywa ngesikhathi semidlalo esikolweni yingoma ethi, phambili nge-war. Lena beyikhuthaza abadlali bona baragele phambili ngokulwa ukuze bazokukghona ukuthumba umdlalo.

Nemidlalweni yabentwana, nabo bavamile ukuyivuma ingoma ethi vuleka mbobo namtjhana valeka mbobo, lokha nasele umdlalo uthoma ukuba budisi.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako ngithanda umsebenzi wokubhala. Ngombana uyangisiza bona ngikwazi ukuthatha imicabango yami ngiyibhale phasi begodu abanye abantu bakghone ukuyifunda

Isikhathi engathaba ngaso nangenza umsebenzi wokuzilibazisa isikhathi la ngabona bona ngomsebenzi lo sengithuthukile begodu abanye abantu bayawuthabela.

Engikutlhoga khulu lokha nakufanele ngenze umsebenzi wokuzilibazisa sikhathi. Ngombana umsebenzi lo ufuna isikhathi begodu ubuye godu ufune neencwadi ezinengi nezinto zokubhala. Ngombana ngesikhathi sami sokuzilibazisa ngithanda ukubhala phasi. Ngakho kuzokufuneka bona ngithole iincwadi ngifunde ngithi ngingaqeda ukufunda ngibuye ngicabange ngibhale

Umsebenzi wokuzilibazisa ungawenza uwedwa. Ngombana kusuke kumsebenzakho owuthandako begodu kuzokuya nangokuthi msebenzi onjani loyo. Kanti kuthi eminye imisebenzi yokuzilibazisa ifune ukuthi ube nabanye abantu ngombana umsebenzi loyo ubamnandi khulu lokha nawenza nabanye abantu.

Umsebenzi engiwuthandako wokuzilibazisa msebenzi wokubhala. Ngivame ukuwenza lokha nangingazizwa kuhle namtjhana nanginemicabango emitjha engibona bonyana ingakghona ukurarulula imiraro

Amakghono engiwafunde emsebenzinami wokuzilibazisa. Ngifunde ikghono lokubhala iindatjana ezifitjhazana. Ngafunda ikghono lokubhala iinkondlo.

Iye, ngicabanga bona umsebenzi wami wokuzilibazisa engiwuthandako uqakathekile. Ngombana abanye abantu bangawuthabela ukuwufunda bangabuye godu bathabele nokuwubona. Umsebenzi wami wokuzilibazisa ungenza litho likhulu kwabanye abantu.

Lokha nangisuke ngenze umsebenzi wami wokuzilibazisa ngizizwa ngikhululekile begodu ngithabile. Ngombana yoke into engiyicabangako ngisuke ngizoyenza.

Umsebenzi wokuzilibazisa awukajayeleki ngombana abantu abanengi bayavilapha ukubhala.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu umsebenzi wami wokuzilibazisa wokubhala. Ukuthi naye ngakusasa azokwazi ukuzibhalela iindatjana ezingase zimphilise angenza ibhizinisi ngawo umsebenzi wami

Umsebenzi wokuzilibazisa engabuya ngiwenze lokha msebenzi wokubhaga. Ngombana ngizokusebenzisa isikhathi eside ngiye ngekhitjhini ngibhaga. Ngibuye godu ngiyokusebenzisa esinye isikhathi sami nginamakhasimende wami.

Abangani bami umsebenzi wokuzilibazisa abawenzako benza umsebenzi kamakhakhulararhwe. Abanye babuye godu benze umsebenzi we-boxing. Lokhu bakwenza ngombana bafuna ukuthi imizimba yabo ihlale

Umsebenzi wami wokuzilibazisa utjhuguluka ngesikhathi ngombana akusekho isidingo sokuthi umuntu abhale ephepheni koke akucabangako angabhala kumaliledinini

Okungithabisako ngomsebenzami wokuzilibazisa ngithabiswa ukuthi ngiyakwazi ukubhala ngemicabango yami phasi. Ngiyakwazi ukurarulula iinkinga zami lokha nangibhalako begodu ngiyakwazi ukuhlela kuhle

Ubudisi engandise ukuqalana nabo ngesikhathi ngenza umsebenzi wami wokuzilibazisa budisi bokungabi namaqhinga amatjha wokwenza bona umbhalwami uzwakale

Iye, ngingathanda ukuwutjhugulula umsebenzami wokuzilibazisa ngiwenze umsebenzi ozongingenisela imali. Lokhu ngikutjho ngombana abantu bangawuthabela umsebenzami begodu abanye abantu bayazithandela ukufunda izincwadi. Nje-ke nami ngicabanga sele kunomunye umuntu ofunda umsebenzi ozobe ubhalwe ngimi.

Solo ngathoma umsebenzi wami wokuzilibazisa. Ngifunde bona ngihlakaniphile ngombana ngiyakwazi ukusombulula izinto

Nange umsebenzi wami wokuzilibazisa ungaphela ihliziywami ingaba buhlungu khulu. Ngombana kutjho ukuthi kuyokumele ngiyokufuna omunye umsebenzi wokuzilibazisa begodu nakho koke sele ngikuzuzile ngomsebenzami wokuzilibazisa nakho

Umsebenzi wokuzilibazisa odume khulu endaweni. Msebenzi wokudlala ibholo ngombana abasana abanengi bayakuthanda

Iye, lokhu kuyakhandela lokhu ngombana lokha nawenza umsebenzi wakho wokuzilibazisa uhlangana nabanye abantu ubuye godu ulibale

Iinsetjenziswa engizitlhogako, ngitlhoga iincwadi zokubhala, ngitlhoga i-laptop, ngibuye godu lililiswa, ngibuye godu ngitlhoge

Engiyikhumbulako ebeyivunywa esikolweni sami yingoma ethi, phambili nge-war le beyigcugcuzela abadlali bona bafake ummoya.

Nebantwaneni ingoma ethi, vuleka mbobo ijwayele ukuvunywa.

Awukho mdlalo wabantwana ekhengezwa bona ngewobungani.

Lokhu kuyatjho bona abantwana bavalelwe ngaphandle.

Umdlalo wokweqa iintambo nawo ungafakwa eenkolweni.

Kumelwe itlolwe phasi ngombana abantu abaziko ngemidlalo le bayabhubha begodu kuthi abanye abantu abazi ngayo. Ngakho nayingase itlolwe phasi nabasezako bazokwazi ukufunda ngayo imilando begodu babuye bazi

Imidlalo yendabuko midlalo ekheyidlalwa ekadeni bogogo nabobamkhulu bethu.

Beyiqakatheke khulu emphakathini ngombana ihlanganisa imiphakathi ibuye godu ikhombise abantu ngamasiko nangemvelaphi yabo.

Khulu yendabuko endaweni yangekhethu umdlalo womrabaraba udlalwa maqhegu esikhathini esinengi.

ngokuthi abantu bakhumbule bona bavelaphi babuye godu bakhumbule amasiko wabo bakhumbule godu nangeenkhathi zabo nabasadlala imidlalo.

ngemvelaphi yabo emidlalweni yendabuko begodu bangabuye bafunde nangokuthi imidlalo beyidlalwa njani.

Kubalulekile ngombana kuzokusiza abafundi bona bangalahlekelwa masikwabo.

Yendabuko ihluke ngokuthi beyinganamthetho begodu beyingakhethwa bona idlalwa kuphi beyidlalwa namtjhana kukuphi begodu ubuye idlalwe nanoma kungubani.

imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni ukwenzela bona ilutjha izokwazi ngayo imidlalo. Kuthi abanye bangagcina sele badlala imidlalo le sibabone sebasemaphaliswaneni aphezulu.

Imidlalo yendabuko ikusiza ngokuthi umzimba womuntu uhlale usesimeni esirerhe.

Abantu abadala badlala indima ekulukulu ekuvikeleni bona kungalahleki isiko lemidlalo

Umdlalo wendabuko engiwuthandako khulu mdlalo

Iye, nangekhethu imidlalo yendabuko bawuthathela

Awa, akekho umdlali wemidlalo yendabuko engimaziko.

Mina ngithi imidlalo yendabuko nathi njengabantu banje.

Kubangelwa kukuthi abantu abazi ngayo begodu norhulumende akekho akwenzako bona

Awa, lokhu sele kwenziwa

Iye, lokhu kunomthelela wokuthi abantu bawugegede.

bengiyikutani ngaphasi komdlalo

Okufanele athuthukise imidlalo yendabuko eemphakathini yethu makhosi izakuthi nayisuka emakhosini iyekurhulumende.

Okufanele abeke imithetho yeemdlalo yendabuko makhosi.

Mina bengingathanda bona ibekwe eJwanisbhege ngombana eJwanisbhege yindawo lapha kuvame khona ukuhlanganyelwa kweentweni ezinengi.

Awa, bangenziwa kutlhayelwa kwelwazi.

Awa, imidlalo le ayibaphathisi iinhloni.

Iye, ukudlala kwawo bukhuwa kungayiphula imithetho yesiko

Iye, iyaninana kuhlekuhle imidlalo le ikhamba ngeengaba.

Iye, umphakathi ungaphuma ngobunengi uyowabukela.

Umbonwami ithi, imidlalo le iyamkhulisa umuntu begodu yenza umuntu azibona bona sekasesigabeni esithile sepilo begodu nendlela acabanga ngayo siyimele itjhuguluke.

Umsebenzi wokuzilibazisa msebenzi owenza lokha nakungekho okhunye ongakwenza nowungaba msebenzi ozikhipha ngawo

Mina umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako msebenzi wokubhala.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako msebenzi wokutlola begodu ngiwuthome ngombana ngiyathanda abantu bona bazi bona ngicabangani begodu umsebenzi lo ubuye ungirhelebhe bona ngikwazi ukucabanga kangcono bengikwazi ukuza neensombululo.

Ukuba nomsebenzi wokuzilibazisa kuqakathekile ngombana uyakwazi ukuba nento oyenzako ngokuthi ungatshwenyi abantu begodu uyakwazi nokuthi ukghone ukukhipha ikghono

Umsebenzi wokuzilibazisa ukusiza ngokuthi lokha nakufika isikhathi sokuthi ukwenze akekho ongakutjela bona ungawenzi begodu nawunomsebenzi wokuzilibazisa uyakwazi bona unake wona kwaphela unganaki ezinye izinto ezingase zikufake